Ndingamcebisa ukuba umalume makazame utya ukutya okusegazini. Ukutya okufana neziqhamo, amakhaphetshu, iikherotsi, izipinatshi ukutya okusempilweni ukuze ukuze ancedakale. Angatyi kakhulu ukutya okunamafutha. Kwaye azame ukuziphekela ngokwakhe ukutya. Anciphise kakhulu ukusebenzisa izinto eziza kwenza ukuba igazi lakhe libe noxinzelelo.

Ndingamxelela udadewethu ukuba kuba thina siphangela singenalo ixesha lojongana nomzali wethu kwaye sifuna aphile aphatheke kakuhle, laa ndawo sizawube simsa kuyo izawumnceda kakhulu. Kwaye kukho nabantu abafundisiweyo ngezempilo abazawukwazi ukumnceda xa enengxaki ethile, Abaza kwazi ukumtyisa ukutya okufaneleyo okulungileyo for impilo yakhe. Iindawo ezininzi ezigcina abantu abadala ziye zivumele ukuba abantu bayobabona abantu babo.

Abantu basezidolophini banalo ufikelelo olwaneleyo kwiinkonzo zoxakeka kakhulu ngoba izinto ezininzi zisoloko zisecankwabo, kwaye bona baye mameleka xa bathe banengxaki ethile.

Ndingamxelela ukuba umalume akulunganga ukutshaya rhoqo. Makazame ukuba atshaye noba kukanye ngosuku ngoba ekuhambeni kwexesha uzaye agule apho azawufumana izifo ezikhoyo ezifana nee-cancer, eziza kwenza into yokuba kungafikelela ixesha loba kuthiwe akazukwazi ukutya ngokwakhe, kuzawufuneka atyiswe ngemibhobho. Loo nto ithi kuzawuba nzima ebomini bakhe, ndingamcela ukuba athathe isikhathi .

Ndingaxelela abafundi ukuba ayilunganga into yokuba bathethe ngomnye umfundi kakubi kwaye bamehlebe. Into ebebenokuyenza kukuba bazame.

Ndingamxelela umfundi ukuba eyona nto ebalulekileyo yimfundo yakhe emakajongane nayo. Into seyenzekile yenzekile akho nto izawujika, makajongane neencwadi zakhe afunde nale izawudlula. Kwaye ndingabaxelela abafundi aba bamane bethethana bethetha ngaye ukuba mabancedisane naye babe zitshomi zakhe ngoba nantoni na into enje ingenzeka nakubani na. Kwaye ndingabaxelela nabafundi aba ukuba kubalulekile kakhulu into yokuba umntu ahambe kwezempilo afunde ngezinto ekufuneka ezenzile nezinto ekufuneka engazenzanga. Eyona nto ibalulekileyo yemfundo kuqala.

Umsebenzi wam ukuba bendisebenza kwiambhyulensi inqwelo yezigulana kukuba ndincede lo mntu ukuze afike kwezempilo esaphila. Into endinoyenza ndingazama ukumncedisa ukuba ahlale ephilile kule nqwelo ndizabe ndikuyo nangona ndizabe ndisothukile. Kodwa ndiza kukhumbula iimfundiso zasekholeji naseyunivesithi ukuba isigulane siza kuqala kwaye funeke sifikelele apho sifikelela khona ukuze sincedwe.

Xa kuthethwa ngamaxhwele nesangoma igqirha into ethi qatha engqondweni yam kukuba ngabantu bempiliso ngabantu abaphilisayo, ngabantu abaphilisa ngokomoya.

Ndingahlala nabazali phantsi ndibaxelele ukuba kwenzeka ntoni. Ndibaxelele uba umntana wabo uze kum wandixelela oku noku. Kwaye singootitshala balo mntwana siza kuncedisana naye ukuze aphumelele, apase aye kwelinye ibanga eliphezulu. Kuyo yonke loo nto siza kudinga ukuba abazali aba bancedisane nathi, ngoba siba ngabazali esikolweni bona bangabazali endlini. So kuyo yonke le nto yenzekayo ayikokuphela kobomi, into ezawufuneka siyenze kukuncedisana nomntwana ukuze aphumelele.

Ndingamxelela umhlobo wam ukuba bubuqhophololo obukhulu obu akekho umntu onokwazi ukunciphisa umzimba enganciphisanga nokutya akutyayo. Makazame ukufunda ngokutya okusegazini ngokutya okuza mnceda ukunciphisa umzimba lo wakhe. Kwaye azame ufunda kakhulu ngezinto zokulolonga umzimba, zinto ezo eziza kuncedisana nokutya. Yonke into oyenzayo kufuneka incedisane nokutya okutyayo ukuze itshintshwe indlela umzimba wakho ofuna uba yiyo.

Ifanelekile kakhulu le ndlela yocwangcisontsapho ngakumbi kwabo basesikolweni ngoba abanye baye balibale xa kufuneka beyile kwezempilo. Ndingatsho ndithi bana ngeyona nto ilungileyo, kwaye abo bezempilo ingaske baye ezikolweni bayofundisa abantwana ngendlela efanelekileyo nezinto ekufuneka bengazenzi.

Ukuba ndinganguMphathiswa wezempilo ndingalungisa esi simo ngokuba ndizame uthetha neeNkulumbuso ezijongene nemali kwezempilo. Ndithethe nabo ndibaxelele ukuba inganjani into yokuba kungakhiwa iindawo apho kuzabakho khona ezi nqwelo zihlale khona, apho bazathi xa abantu belali ethile befowuna befuna uncedo zikwazi ufikelela ngexesha elithile. Ndingathi makwakhiwe iindawo apho zisondelelene nezindlu apho zisondelelene nezempilo ukuze yonke into ihambe kakuhle loo nto.